Ha re le batjha, re lokela ke ho ikwetlisa hore re dule re phetse hantle. Bohlokwa ba ho ikwetlisa, ke hore masole a hao a mmele a dule a le e maemong a nepahetseng a hantle. Hore o seke wa kula felafela, hobane motho a sa ikwetlising o na le bothata ba ho kula.

Metswalle ya ka, re lokela hore re qale ho ikwetlisa ka ha ntatemoholo wa ka a ntjwetsitse melemo ya ho ikwetlisa. Le ha ke mo sheba, ke bona e le motho a hantle, a phetseng hantle ka baka la hobane, e kare e sa le.

Bana ba ka, di-game ha se ntho e mpe, empa le lokela ke ho ela hloko di-game-ing tseo tse le di bapalang. Hobane matsatsing ana ho tletse baqhekanyetsi, le lokela ke ho ela hloko.

Tsebo eo ke bona e le bohlokwa, moo ke sebetsang teng. Ke hobane ke tlwaetse ha re le batho, re be ngatana e nngwe, re kopane, re phedisane hantle, re be hantle hore re kgone ho sebetsa hantle, ee.

Papadi ya bolo Afrika Borwa mona e bohlokwa haholo. Ke ka hoo, ho tla tshwanelang ke hore ho etswe di-competition tsa dinaha, hore ho kgone ho hulelwa dibapadi tse ding tsa bolo dinaheng tse ding ho matlafatsa naha eo .

Ee, mananeo a bophelo bo botle a teng dikolong tse ngata, hobane ke ho lemohisa bana hore ho phela jwang kapa, o tshwanetse ke ho etsa jwang.

Ke ho tlohella ngwana ha a kgutla sekolong hore a ye batswalleng ba hae, ba kgone ho bapala dipapadi hantle ka nako, e re.

Ngwaneso ka ha ke kgathatsehile ka wena, ke bona o le motho a sa rateng ho ikwetlisa. Ho ikwetlisa ho molemo, hobane o tlo dula o phetse hantle ka nako tsohle. Ka hoo, ke kopa o ko ele hloko, o ko o ikwetlise hanyane hanyane, o tla be o fihle moo re batlang.

Di-game tse jwalo di lokela ho tloswa difounung, hobane ntho eo ba e bonang, ba nahana hore ke nnete. Ba ka e fetola hore e be nnete kgolong ya bona, hobane ba hotse ba bapala ka di-phone tseo, ba bapala di-game tseo.

Ho na le ntate a katang bosiu. Ho kata disebediswa tseo re di sebedisang, hore mashodu a se kene, a utswe dintho tseo tsa rona.

Nka di rekisa, hobane sehlopha seo ha se sa bapala hantle, ha se sa nkgotsofatsa. Ke ka hoo ke nkileng qeto ya ho tlohela ho rata sehlopha sefeng kapa sefeng, le ho di rekisa, nka di rekisa ka theko e hantle, e mang le.

Sebaka seo re bapallang papadi ya rona ho sona se bohlokwa, mme ha re batle hore ka dinako tse ding re re, ha re ya fihla moo. Re lokela ho se hlwekisa ka nako .

Dipapadi tseo re neng re di bapala mehleng ya kgale, e ne e le kgathi, mathini, sekipini. Di ne di di monate hobane mehleng eo ya kgale, re ne re sa na phomolo. Ne re na le nako ya papadi.

Papadi eo e dutseng mohopolong wa ka, ke kgathi. Hobane o hlotse kapa ha o wa hlola, le tlo dula le ntse le e .

Ke hanana le sona hobane dihlopha tse ikwetlisang ka disebediswa tsa sebele, di na le ho iketla. Di fetwa ke dihlopha tse senang disebediswa.

Eya, dipapadi di, di ka kgona ho etsa motho a be le bokgoni ba ho ba boetapele bo hlwahlwa, hobane ka hara dipapadi re na le batho ba bangata ba laolwang ke motho a le mong.

Baahisane, le lokela ke ho, ke ho re tshehetsa ha re ya re lo bapala kantle kapa ka hare ho motse. Hobane tshehetso ya lona e bohlokwa, ke yona e tla etsa re hlole .